Isifo sesifuba sinezigaba ezimbili. Esokuqala ila odla khona i-treatment ka-three months kodwa if kuqhubeka, kuqhubeka kugcine kuhambe kube u-six months. Le treatment uyayidla uze uyiqede awuyiyeki. Mase sekuphelile-ke uphindela futhi iklinikhi noma emitholampilo uhambe uyo-check-a ukuthi sinjani. Uma futhi unganawo ama-signs nama-symptom-ke then izobe isiphelile mase sekuphele le treatment.

Ngowami umbono ngicabanga ukuthi uhulumeni ne-NGO kungamele ukuthi bebe nohlelo la bezochazela khona ngabanzi abantu basemakhaya ngokuzala, nangokuhlela umndeni. Kumele bechaze ngesiqephu ngesiqephu ukuthi ikuphi, umndeni ohlelekile, iyiphi ipleni e-available ukuthi akwazi umuntu ayithole ukuze bezonciphisa izinga lokuzala abantu besifazane ikakhulukazi laba abasebancane kuthiwa i-teenage pregnancy.

Umama wami wayegula ekhaya. Ngangazi ukuthi kubucayi ngempela, ngangilokhe ngimnika amanzi, ngim-check-a futhi ne-BP yakhe ngoba ekhaya sinawo umshini we-BP. Kepha kwase kungasaphezu kwamandla ami ngoba wayengasaphefumuleki. Wayengakwazi ukuphefumula sabathe ngithi ngiyazama ukuthi aphefumuleke akaphefumili kanhlobo ngazama ukumenza i-CPR ngahluleka ngase ngabiza i-ambulensi-ke yahamba yafika yazomthatha ekhaya yase yamisa esibhedlela.

Ngowami umbono ngicabanga ukuthi njengoba kade ngishilo ukuthi uhulumeni kumele akhiphe abantu njalo ngosuku ehambe eye emakomidini noma emahholweni ukuthi abantu bezokwazi ukuthi kuhleleke inzalo. Abantu bengakwazi ukusebenzisa okuy'vikela ngokwezocansi ngokuthi besebenzise ikhondomu, ukuze bengazali besebancane. Futhi njalo ngosuku kumele kube khona abantu abaphuma emitholampilo behambe behambele iy'ndawo ey'kude nasemtholampilo ukuze kwazi ukuthi abantu besizakale.

Uma ngingaklama uhlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, ngiyacabanga ukuthi ngingakuyisa nasesikoleni ngenzela ukuthi umfana mephuma esikoleni noma esakhula kulezi zinga eziphansi zemfundo njenge-primary kanje, azi ukuthi yintoni yini ukusoka futhi kukusiza ngani, ngenzela ukuthi uma esefika kulesi sigaba sokusoka eseneminyaka ewu-ten eya phezulu, abe eseyazi ukuthi kusokwelani, kwenzakalani. Kungaba nemfundo ngokwe-health ezochaza kabanzi ngokusoka ebafanini basebancane.

Mkhulu, kubalulekile ukuthi uthole umuntu ozokugada ukuze ukwazi ukuthi uma kukhona into eyenzakalayo kwena, abantu bakini noma abantu abasondelene nawe bebenolwazi. Ukuze kwazi futhi impilo yakhe ukuthi ihlezi ibe, iphephile futhi ihlezi enothando, angeke uze ukwazi mkhulu ukhlala wedwa uyabadinga abantu, uyakdinga amuntu ozokusiza akwazi ukukuwashela akwazi ukuthi ukuphekela.

Yebo, ngiyakholelwa emithini yesintu nezindlela zokulapha kwezindabuko. Ngoba ngake ngaba kwisimo la engangigula khona ngahamba iy'bhedlela, kepha usizo angilitholanga ngaze ngaluthola kumlaphi wendabuko. Ngiyakholelwa ngoba amadlozi wakithi, amadlozi ethu asibhekile futhi amadlozi akhona.

Kuningi ongasebenzisana ukusebenzisanayo phakathi yemithi yesintu nanemithi yesimanje. Lemithi yesimanje ayifani nale yakuqala, kepha le yesintu uyahamba ukuthi uyoyikha endaweni ethize, futhi yona i-natural. Ayifani nokuthi ithathwe kubani, yakhiwa ubani, yinto nje esuke isuke endalweni, yona isebenza kakhulu.

Kubalulekile siguli ukuthi aphuze amaphilisi nsuku zonke ngoba kuzokusiza ukuthi amasosha akho omzimba akwazi ukusebenza ngendlela efanele. Uma uwayeka uzogula amasosha akho omzimba, mase engakwazi ukuthi asebenze mase kudalele ekutheni ukuthi uyashona. Zivikele uy'nakekele futhi uvocavoce.

Ubungozi bokuqeda imikhiqizo nomngani. Imiphumela emibi engabakhona eyokusebenzisa le mkhiqizo ukuthi ungagcine usugula noma usuy'thola esimweni sempilo ungekho ngcono, ungekho-right. Mina ngokwami umbono ngingacabanga ukuthi umuntu ukuze aqale athenge umkhiqizo wokubona okwezempilo akacabange, akaqale enze i-research kuqala abone ukuthi lento ikhona yini, ukhona yini owake wasebenzisa before ukuze naye ayisebenzise, yake yamsebenzela yini. Abuke imibono yomuntu afune imibono yabantu ehlukahlukene ukuthi injani uma uyisebenzisa.

Angeke ngize ngimkhuthaze ugogo ukuthi ayeke amaphilisi, kodwa ugogo ngingamkhuthaza ukuba aqhubeke aphuze amaphilisi nale mbiza yenyanga enkulu yasendaweni abe ayisebenzisa asebenzise zonke izinto zowu-two.

Uma izinyanga noma abelaphi bendabuko bamanje besebenzisana nodokotela bamanje, kunganingi kakhulu umehluko ongabakhona mukhulu. Abantu bengaphila kakhulu, isizwe singaphila abantu angeke beze begule kakhulu uma bengabe bengasebenzisana ndawonye. Kuningi abangakwenza ekulapheni kwabantu.

Engahamba umama eye kwifamasi eseduze naye noma kumtholampilo oseduze naye. Acele ukuba imedikheshini yakhe ikwazi ukuthi ifikelele kuyena, ngaphandle kokuthi akhokhe.

Esikhathini esiphilayo samanje sinzima kakhulu ngokuzala kubancane. Ngiyacabanga lokho ukuthi intsha kumele ivunyelwe ngaphandle kwabazali ukuthi ihambe ilawule inzalo yabo ngoba abazali abazi ukuthi abantwana babo benzani ngemumva kwabo. Lesi esifanele esikhulu kabi ukuthi senziwe, ngoba abazali abazi ukuthi abantwana babo yiziphi izindlela abazihambayo.

Kubalulekile ukuthi uqale u-research-e ngomkhiqizo ngokukhipha ubuthi emzimbeni noma ngento ongakaze uze uyisebenzise phambilini. Lokho kuzoksiza ukuthi kugweme ubungozi obungavela emzimbeni bakho.

Ngicela ukubuza bandla mhlengikazi ukuthi kanti isikhathi sokulinda lana isikhathi esingakanani? Kunini ngifikile lana? Kunini ngilindile? Kepha usizo angikaze ngize ngiluthole.

Imishanguza yengculazi, imishanguza la ekusiza khona ukuthi uma unesifo sengculazi ukwazi ukuthi uyidle ukuze ukwazi ukuthi ulekelele amasosha akho omzimba ukuthi aqhubeke asebenze.

Ukusebenzisa imikhiqizo yokuqeda ubuyathi ngokomgunyazo, lokhu kumele uqale uhambe uyothola kabanzi ngalowo mkhiqizo ocabanga ukuthi uzoyisebenzisa ukuthi i-right-i yini. Ubheke abantu aseke bayisebenzisa ngaphambilini, ubheke ukuthi ingase ikulindele ukuthi inokuphi ukugula. Lokhu kuzokusiza kakhulu ngoba ngesinye isikhathi uyosebenzisa into engalungile uvele ugule.